Ndicinga ukuba kukuvunwa kombona ngoba umbona uwuvuna uwushiye emasini ube ungenayo into yokulayisha, kusafuneka uyofuna into yokulayisha.

Ndingamcacisela ngokuthi ukulima ujongilanga kungasenza sibe nemali eninzi ngenxa yokubaluleka kokusetyenziswa kweoyile apha eMzantsi Afrika.

Ndicinga uba basenomdla ngoba kaloku banintsi abantu abasatyala iigadi zabo. Abanye batyalela ukuba baphise kubantu abangathathi ntweni, abanye batyelela ukuba batye ezindlwini zabo.

Amazwe amaninzi asebenzisa iziqhamo eziveliswa eMzantsi Afrika ngenxa yomgangatho ophezulu kunye nobuninzi bezivuno. Ngala mazwe alandelayo, amazwe aseYurophu, iUnited Kingdom, iNetherlands, iGermany, iFrance, iRussia. Amazwe aseAsia, iChina, i-India, iHong Kong, United Arab and Emirates. Amazwe aseAfrica, Mozambique, Botswana, Namibia, Zambia, Zimbabwe. Amazwe aseMelika, United States of America to eCanada.

Ichaphazela ingeniso yabalimi. Xa isivuno siphezulu, abalimi bafumana inzuzo enkulu kuba bathengisa ngakumbi. Xa isivuno siphantsi ingeniso iyancipha kwaye abanye abalimi bengenakukukwazi nokuyibuyisela imali abayifakileyo ekulimeni. Kuchaphazela ixabiso lemarike. Isivuno esininzi esinokukhokelela kwihliso kwexabiso ngenxa yokubakho kwempahla enintsi.

Ndinganomdla wokutyala isipinatshi. Isipinatshi sisityalo esikhula ngokukhawuleza, asifuni mali eninzi ukusityala kwaye sinempilo kakhulu. Izinto ezintathu endizithandayo ngesi sityalo, impilo, sinothile kwizakhamzimba. Kulula ukusityala, sikhula ngokukhawuleza phakathi kweentsuku ezingamashumi amathathu ukuya kumashumi amane anantlanu. Sinokusetyenziswa ngeendlela ezinintsi ekuphekeni, singaphekwa njengesidlo esisecaleni, singenziwa isuphu okanye isaladi. Sibhetele xa sityiwa sisesitsha sifakwe kwisangwetshi okanye kwisitampu.

Umoba sisityalo esityiwayo esixabisekileyo kakhulu kwihlabathi jikelele kwaye kukho indingeko eqhubekayo yayo ngenxa yezizathu eziliqela. Okokuqala, usetyenziselwa ukuvelisa iswekile. Okwesibini, usetyenziselwa ukwenza i-fuel. Okwesithathu, usetyenziselwa iziselo kunye nemveliso yezempilo. Okwesine, ushiyekelo lomoba lusetyenziswa kwezinye iimveliso. Okwesihlanu, ingeniso ephezulu kwabavelisi.

Sisityalo esityiwayo esinemisebenzi emininzi kwaye ukuvelisa esi sityalo kuza neengenelo ezininzi kuzo zombini iilali kunye noqoqosho lamazwe. Iingenelo zokuvelisa isityalo sikajongilanga, okokuqala, ukuvelisa ioyili yesonka. Okwesibini, ingeniso elungileyo kubalimi. Okwesithathu, usetyenziselwa ukondla izilwanyane. Okwesine, ulungisa umhlaba. Okwesihlanu, lisisityalo esizinzileyo. Okwesixhenxe, isityalo isityalo, iinyosi neenyosi zandisa isichumisi.

Umhlaba yindawo ebalulekileyo ekukhuliseni isityalo. Ukuba umhlaba awukho semgangathweni izityalo aziyi kukhula kakuhle. Kwaye oku kuchaphazela umgangatho wesivuno, nto leyo ethintela ukuthengiswa kwaso.